Leswi swi ni nkoka swinene hikwalaho ka ku leswi swi nga endla leswaku va kota ku tiyimela eka mundzuku leswi swi nga khataleki ku ri i n'wana wa xisati kumbe n'wana wa xinuna va fanele va kota ku tikukulela laha va tshamaka kona va kota ku ti swekela swakudya va kota ku ti hlantswela swiambalo swa vona leswi swi endla leswaku loko se va kurile va nga languteli munhu un'wana leswaku u fanele a va endlela va kota ku ti endlela vona hi voxe leswaku va tshama va ri kahle va hlayisekile na laha va tshamaka kona ku hlayisekile.

Hina Vatsonga a va hi tekeli enhlokweni loko swi fika eka tinxaka leti n'wanyana va hi teka tanihi vanhu lava va nga riki va laha Afrika-Dzonga mhaka ya xihlawuhlawu ku nga ha va leswaku a hi katsiwi eka swilo swo tala leswi swi endlekaka laha eAfrika-Dzonga, xin'wana xa kona i ku va hi tekela ehansi hina vanhu va Vatsonga hambi ku ri loko hi karhi hi lava ku ti vonakarisa leswaku na hina hi van'wana va laha tikweni ra Afrika-Dzonga.

Vavanuna namuntlha va languteriwa ku va tinhloko ta mindyangu va tlhela va hlayisa mindyangu va sirhelela kumbe ku nyikiwa ndhawu yo kombisa ku titwa ka vona kambe hi ku ya hi minkarhi hinkwayo vavanuna a va swi koti ku humesela ku titwa ka vona erivaleni hikuva swi vuriwa leswaku va ta vonakala onge a va na ku tiyela ka miehleketo hi fanele ku va pfuna va vulavula hi tlhela hi va yingisela hi amukela leswaku na vona i vanhu va ni vutitwi ende va titwa ende swi kona leswi swi va karhataka emimoyeni ya vona.

Ndzi nga va nyika xitsundzuxo xa leswaku a swi amukelekanga leswaku va siya mbewu hinkwako hinkwako laha va fikaka kona ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko va swi tiva leswaku a va ti yimiselanga ku tshama ni n'wansati wu waloyo kumbe ku endla swihlangi na yena a va kumi ndlela yo tisirhelela leswaku va nga siyi mbewu ya vona kumbe vana va vona hinkwakonkwako leswi swi nga hunguta leswaku ku ku tikuma ku ri ni vana vo tala lava va pfumalaka va tatana va vona ekusuhi.

Varhangeri lavakulu eka minkhuvo ya ndhavuko yo yimbisa vanhu entshaveni i tinxaka ta vakokwana, va vulavuri va ndhavuko, tihosi tinhloko ta swigwamatshuku na vatsundzuxi va ndhavuko va fambisa nkhuvo hi ndlela ya ndhavuko va kombisa vutivi bya ndhavuko va pfuna eku basiseni ka mbilu ni ku lunghisa moya va hlayisa kurhula ni ku va hlayisa kurhula ni ku tiyisisa ku humelela ka nkhuvo wa nkhuvo wo yimbisa.

Nkhuvo lowu endliwaka ku basisa endzhaku ka xilahlo eka ndhavuko wa mina wu vuriwa ku hluvula wu vuriwa ku hluvula wu ni nkoka hikuva ku fanele ku hangalasiwa timpahla ta mufi hi ku ya hi ku mi swi lavisa ku yini ku ni lava va faneleke ku teka timpahla ta mufi va ti tirhisa kumbe lava va lavaka ku tihisa va tihisa van'wanyani va timbala.

Vukreste byi kucetela ripfumelo ra ndhavuko hi tindlela to hambanahambana ku nga ha va ku ku nga ha va timbilu ta vanhu ti sungula ku kanakana swilo swa ndhavuko mintirho yo tanihi ku phahla, ku vulavula ni vafi kumbe ku ku ku landza swikombiso swa vakokwana. Vukhongeri bya Vukreste byi byi sungule ku tirhisa tindhawu to hlawuleka eka vamakwerhu lava a va nga ngheni eka vukhongeri lebyi, ku cinca ka mavonelo yo karhi hi vanhu lava a va a va a va endla swilo swa ndhavuko.

Ina ndza pfumela eka minkhuvo ya ndhavuko yo basisa khombo hikuva mimoya ya vanhu ni le swi va fiseke swona swi hambanile loko ku nga basisiwi laha ku nga endlekela kona khombo kumbe laha va nga hundzela kona emisaveni leswi swi ta endla leswaku mimoya ya vona yi nga etleli hi kurhula yi ta tshama yi karhi yi jikajika eka ndhawu yeleyo.

U languteriwa ku ku amukela ku vava, ku kombisa xichavo ni xichavo xa ndhavuko, ku tshama u ri karhi u u ti kombisa leswaku u dzirile ku papalata ku nghena eka swilo swo tsakisa ngopfu kumbe ku nghenelela eka swikhongelo ku yimbelela ni ku anakanya, ku ambala swiambalo swa ntima ku fikela nkarhi wo karhi.

Mina a ndzi ta swi endla hikuva ndzi pfumela leswaku mutswari wa mina a hi mutswari wa mina ndzi ri nexe mutswari wa mina i mutswari wa munghana wa mina mutswari wa mina i mutswari wa munhu loyi mina ni ndzi n'wi rhandzaka ku nga ha va munghana kumbe munhu un'wana na un'wana se leswi swi nga ndzi endla leswaku ndzi ndzi pfuna munghana wa mina ndzi kombela mana wa mina leswaku a heleketa munghana wa mina eka riendzo leri leswaku a ya n'wi seketela.

Xiambalo lexi xi ambariwaka enkhubyeni xa ndhavuko i tinguvu lexi xi vuriwaka xibelani xibelani xi tirhisiwa ku cinca ncino lowu vuriwaka ku saka xi sasekisiwa hi tibayindingi ta mihlovohlovo xi vekeriwa ni tikhwini xi vekeriwa ni tikhwini leswaku xi khavisiwa hi tona xi endliwa hi ndlela yo hambanahambana ni mihlovo u nga ha khetha muhlovo lowu u wu lavaka ku nga ha va ntima ku nga ha va basa ku nga ha va tshuka ku nga ha va rihlaza xiambalo lexi vanhu va cina hi xona lomu mikhubyeni va kombisa ku tsaka ka vona.

Swi ya hi hi mavonele ya mina ndzi vona i ingaku swi ya hi ku va ku ri wansati loyi loko a feriwe hi nuna u va a ri na malembe mangani loko ku ri n'wansati loyi a nga hindzisa malembe ya fifty years ni vona swi nga ha ri na nkoka ku va a ha tekiwa nakambe kambe loko ku ri wansati loyi malembe ya yena ya nga ha ri na vuntshwa ni vona swi ri na nkoka leswaku a nga tlhela a tekiwa nakambe hikuva wa ha ri ntsongo wa ha ri na ku navela ka ku va a tikuma a ku ri na munhu loyi a nga ta tsakisana na yena kumbe ku tshamisana na yena hi minkarhi hinkwayo leswaku a nga vi ni xivundza.

Etikweni ra hina ku ni tihosi to hlaya tihosi leti ti nga ti fikaka eka ntlhanu, muganga wun'wani na wun'wani wu na hosi ya yona, hosi leyi yi yi yi langutanaka na swilo swa muganga wolowo hi kuya hi ku muganga wolowo i ncini leswi wu swi lavaka, vuhosi bya tiko ra ka hina i vuhosi lebyi byi tekeriwaka enhlokweni swinene, vuhosi lebyi byi nga ni nkoka vuhosi lebyi byi rhangelaka tiko ra hina hi ku tiyimisela ri tlhela ri endla swilaveko leswi swi faneleke eka tiko ra ka hina.

Vutihlamuleri bya murhangeri wa ndhavuko emugangeni wa ka hina i ku va a lulamisa timhaka kumbe swiphiqo leswi swi humelelaka hi masiku hinkwawo exikarhi ka vanhu va muganga kumbe emimitini hi masiku hinkwawo emimitini ku nga va na swiphiqo swo tala hi mayelana na swilo leswi endlekaka kwalaho ka muti wolowo swin'wana swiphiqo swa kona swi va swi karhi swi lava murhangeri wa ndhavuko loyi a faneleke ku swi lulamisa a kombisa tindlela leti ti fanele ku ti tekiwa exikarhi ka va muti hi ku olova leswaku ku va na ku hanyisana hi kuya hi masiku hinkwawo.

Ku lovola swa ha ri na nkoka eminkarhini leyi hi hanyaka ka yona hikuva ku tshama ni n'wana wa munhu i nga n'wi lovolanga loko ko endleka xin'wana leswaku a fa u karhi u tshama na yena u nga n'wi tekanga hi ndlela ya nawu swi ta endla leswaku ku va ni mpfilimpfilu exikarhi ka mindyangu yimbirhi, ku lovola swi na nkoka na ku swi endla leswaku u tivisa nsati wa wena eka swikwembu swa ka n'wina leswaku leswaku u tshama na yena na loko a ri mhana swihlangi swa wena swi ni nkoka leswaku u n'wi teka ku ri a teka xivongo xa wena leswaku na vana va wena va kota ku va ni xivongo lexi xi nga xa wena.

Xiyimo xa vurimi emugangeni lowu ndzi humaka ka wona xi hi xitalo ngopfu vanhu va khale va ha swi kota leswaku hi nkarhi wa swirimi va va pana tidonki va rima masimu ya vona va byala swilo swo fana ni mavele vabyala timanga, tin'hwembe, va byala ni miroho hi ku hambanahambana ka yona, swifuwo na swona swa ha ri kona hambileswi swi nga riki kona hi xitalo timbuti a ta ha kumeki hi xitalo a i mimiti yo hlayela leyi nga ni swifuwo swo kota timbuti kumbe tihomu.

Ndzi nga nyika vana ntirho wo basisa jarata vamalume ntirho wa vona i ku vamba tende va veketela switulu laha hi nga ta tshama kona hinkwenu loko ku fika nkarhi wo hi tivana tanihi vanhu va ndyangu, vakhegula ni vakhalabya ntirho wa vona i ku va va fanele va hi byela xikongomelokulu xa ku va hi hlanganini hi tivana hikuva hi ri vanhu va ndyangu wun'we vahahani ntirho wa vona i ku va va sweka swakudya leswi swi nga ta dyiwa hi ntirho lowuwani.